Ka nakong tsa COVID-19, ho ne ho le bohlokwa haholo hore motho ka mong a itlhokomele le hona ho itshireletsa kokwanenghloko ena na na, ke moo re ileng ra lahelwa hore re dule ka matlong ho re re se ke ra neletsana tshwaetso enana. Kokwanahloko ena ya COVID-19 ena e ile ya nka maphelo a mangata, ya bana le batho ba baholo, ka potlako le ha ebile ho bile ba e lo reng ho la ba ba ileng ba fola, mare ile ya tla ka tlhaselo e kgolo naheng ya rona mona moo batho ba bangata ba ileng ba hlokahala, re ile ra lo lahlehelwa ke batho be o re ba ratang ene batho ba e leng hore ba haufinyana le rona.

Tshwaetso ena ya COVID-19, o ka thola tshwaetso ya teng, ka ho ba dipolekeng tse tletseng batho ba bangata teng. Dikopanong kapa hona ho tshwarana le batho, diketsahalo kapa tsona di-symptoms tse bontshang ona le tshwaetso ke ho tshwarwa ke sefuba, ho kwalana le ho lahlehelwa ke tatso ya dijo.

Ho ya ka nna ke nahana hore sepetlele ha ho pheuwe dijo ho ya ka monate wa teng, empa ka bohlokwa ba teng kapa, tsona di tla mmele tseo e leng hore di na le tsona. Ho bohlokwa haholo hore ho pheuwe meroho hore bakudi ba kgone ho fumana matla a bona.

Ha ho tluwa tabeng ya hore hona le batho ba qhekanyetsang setjhaba ka hore ke dingaka empa e se dingaka tse molaong, leano ke hore re tsebisa setjhaba ka bona, batho bana le ho tsebisa le ho ba bontsha hore batho be lo reng re bua ka bona ba e leng hore ba re ke dingaka empa e se di ngaka tse molaong. Re tla ba beha di-social media mona na na kapa re behe di-poster, kapa di-flyers mona na moo hona hara motse mona, ho tsebisa kapa hona ho ba elisa hloko ka seo se etsahalang. Le hore batho ba rona ba tsebe hore ha o tluwa nthong tsena tse hloka tsa bophelo bo botle, ba ho tlameha hore huwe ditliliniki kapa dipetlele kapa re kopane le dingaka tsa maleba tsa molao.

Batho ba sebetsang di-ambulance-ng hore ba nke nako e telele ho fihla ho ya ka pono ya ka, kapa tsebo eo ke nang le yona ke nahana ke hobane ba bang ba bona ba kwala mabaka ka tsona di-ambulance tsena tse ho thweng ke tsa mmuso, tse tlamehileng hore nako e ngwe le e ngwe, ha motho a e hloka kapa a se boemong bo botle ba bophelo ba tle ba tlo mo lata. Di-ambulance tsena na se di kwala mabaka, a eseng a tsona empa a ba batho beo e lo ho reng ba di sebedisa ntle le hore di shebane le hore di thusa batho jwang. Di etsa mesebetsi eo lo reng ha dia tlameha hore di o etse.

Batho be le hore ha ba kgone ho ya dipetlele, a mang a mabaka ke ho ba ha ba na tshehetso kapa bona batho ba e loreng ba ka banka ho ba isa ona dipetlele kapa ditliliniking, nako ba hlokang hore ba ye ho yona ba banke ka ho ba dipetlele kapa ditliliniki di hole le moo ba dulang teng.

Ho ya ka nna ke nahana hore sena se ka thibelwa ke hore, banna bongata ba bona ha ba ka fumana mesebetsi ebile ba ba fumana le batho kapa bona motho eo le horeng ba kgona ho bua le yena, ba kgona ho ntsha maikutlo a bona. Hore ho tsebahale kapa le bona ba tsebe hore ba ka fumana thuso hohle, kapa ba na le thuso hohle.

Ho ya ka pono ya ka, ke bona e se ntho e lokileng eo, hobane ditliliniki di le bohlokwa haholo maphelong a rona, ka tsela ya hore ho na le mahloko eo e leng horeng rona re le batho re ke ke be ra bona ka mahlo a rona. Empa dingaka tsona di kgona hore di o hlahlobe, ebile di tsebe hore le hona ho bona hore bohloko kapa yona kokwana eo tshwerweng ke efeng, le meriana eo e nepahetseng e tlamehang hore e fumane hore re be le bophelo bo botle e hona moo tliliniking.